E-e, a yi teki a yi teki xinkwa enon'wini wa wa wa vayimbeleri hikuva va yimbeleri va ha ri ndlela ya ku ti nghenisela mali hi ku perform-a ni swin'wana na swin'wana swo hambana na ku tinsimu ta vona ti tlangiwa eka tipulatifomo.

I netiweke leyi ya mihlovo ya sim card ya muhlovo wa yellow hikuva ni tirhisa yona naswona data data ya yona ya xaveka ntsengo ya kona yi famba tindlela ta normal.

Ku lemuka mavonelo i ndlela leyi tirhisiwaka ku langusa ndlela leyi munhu a vulavulaka hi yona leswaku a nga vulavuli swin'wana na swin'wana kumbe ku hangalasa hlamba hi ndlela yo biha kumbe leyi yi nga onhaka miehleketo ya vana lavatsongo.

vuhangalasi bya swi swiyanimoya leswi nga swi endlaka swi ngo no humesela ehandle leswaku vanhu va nga pfuneka njhani hi swo karhi tanihi hikuva byela tanihi ku dyondzisa ti tidyondzo ta tihlayo leswi nga pfunaka leswaku vana va tirha kahle eka tidyondzo ta tinhlayo naswona ni ku tivisa swi tiviso swa tindhawu leti vana va nga kona va ya pfuneka kumbe va vaakatiko va nga va ya pfuneka kona hi swilo swo karhi leswi va swi dingaka emugangeni.

Wi-Fi i ya mani na mani yi va yi ri na ku tikeriwa hikuva un'wana na un'wana wa kota ku yi fikelela kasi ya phurayivhete a yi tikeriwi hikuva yi kota ku khoneketa vanhu nhlayo yitsongo ya vanhu loko yi ringanisiwa ni leyi ya public.

iPhone na Samsung ti hambane hi ti i o s ta tona ti operation system ta tona iPhone yi tirhisa i o s kasi samsung yi tirhisa android sisiteme ya yona leswaku yi kota ku tirha.

Leswaku va nga landzeleli vo vo navetisa lebyi voyemelaka etlhelo rin'we hikuva byi na khombo a va fambeli kule na vunavetiso byo talela etlhelo rin'we naswona lebyi endlaka leswaku byi tshembeka ngopfu hikuva a byi na ntiyiso ku va ku ri mavun'wa hi hi mikarhi ya ku tala.

Ndzi nga tsakela ku dyondza eka inthanete hikuva swi na swi na swi na ku swi na ndlela yin'wana ya kahle yo u nga kota ku dyondza u ri kun'wana ni kun'wana laha u nga kona ntsena u ri na data kumbe Wi-Fi leswi pfunaka leswaku u kota ku endla swo karhi u ri karhi u dyondza.

Ku loyi a ku xanisaka hi computer swi hambanile hikuva a nga ku voni leswi u swi twaka kasi loyi u u n'wi vonaka evuton'wini bya bya xiviri wa swivona leswi u swi twaka hikuva wa mavona mahlo ya wena ni xikandza xa wena leswaku xivisangalini kasi wa computer wo vona leswi u nga swi tsala naswona a nga swi a nga swi twi ku kumbe na loko u tsakile kumbe u twa kuvava leswi swi va swi endlaka a nga swivoni.

Hawa a ti na a ti na dyondzo ta tinsimu ta sweswiwani i ta vuhungasi ta khale a ti ri a ti ri na ku dyondzisa hi swa ndhavuko ni hi ni hi vu mahanyelo kasi ta sweswi tidyondzisa vanhu mahanyelo ya ku biha ni ku endla swa ku homboloka ku hambana ni ni ta khale.

Leswi mfumo wu nga swi endlaka i ku va wu endla leswaku ku va ku ri na tiholo yo karhi leyi vanhu va nga kotaka ku ya eka yona laha va nga fikaka va kuma inthanete kumbe Wi-Fi ya mani na mani va khoneketa leswaku va kota ku fikelela inthanete hi yona kumbe hi ngo ho no endla ti-tower exikarhi ka matiko ti nga ha va ta fayifi kumbe ku tlurisa leswaku un'wana na un'wana loko a lava a lava connect-a a kota ku connect-a a ra le mutini wa yena Wi-Fi ya mani na mani.

Va endlela leswaku vanhu vo tala va ta kokeka rinoko va ya va ya hlaya mahungu ya vona naswona va kota ku fikelela vanhu vo tala hikuva loko va kandziyisa ntiyiso hi xitalo vanhu vo tala a va swi landzeleli kambe mavun'wa hi mona ma kokaka vanhu vo tala ri rinoko.

netiweke yo antswa leyi nga na sim card yellow network liya yi na ku antswa hi ku yi na tindlela to tsema ntsengo yo xava hi yona data.

Hi munghana wa mina leswi nga ta ku humelelela ku va u kha u tirhisa Wi-Fi yeleyo ya mahala yo ka yi nga tirhisiwangiki vuxokoxoko bya wena byi va byi le ka khombo naswona byi nga ha tirhisiwa ku endla swilo swo homboloka tiponisi eka swona u huma u disconnect-a eka yona.

Xiave lexi phephahungu ri nga na xona eka tidyondzo i ku paluxa mahungu ya vuxisi ku koka vanhu rinoko leswi endlaka khombo ra ku va vanhu va hangalasa mahungu ya mavun'wa kusuka eka phephahungu.

Ndzi nga twa ku vava swinene hikuva khampani leyiwani hi yona xinkwa xa mina xa siku na siku loko yi pfala vusiwana byi ta va ehenhla ka mina lava tshembeleke eka mina na vona va ta sika mbilu ya mina yi nga vava swinene.

Xitichi xa Xitsonga xa rhadiyo ya tiko hinkwaro ku na xiphemu lexi tlangaka xa siku na siku a ndzi se tshama ni xi yingisela xi tlanga na nhlekani kumbe nampundzu hi vo nayini.

Swi endla leswaku vanhu van'wana va nga saleli ndzhaku naswona va nga endli ti-decision leti ti nga ta va endla leswaku va tisola.

Swihungasi swi leswi nga ta humelela hi swona i ku ndlandlamuka naswona ni ku teka vundhawu bya swi haxa swa mahungu hungu leswa khale kumbe leswa ndhavuko leswi nga ta endla leswaku vanhu van'wana va sala va nga ri hava ntirho naswona vugevenga byi ya emahlweni eka inthanete.

Ina ni vona swi ri swona swi nga hoxa xandla hikuva eka nkarhi lowuya na hambi munhu a nga ri ni ku rhandza kambe a ri na nyiko a swi n'wi endla leswaku a swi vona leswaku u na nyiko swi n'wi pfuna a kota na ku kuma support yo ya emahlweni kumbe nseketelo hi switirhisiwa leswi a nga swi tirhisaka ku fikelela leswaku nyiko ya yena ya ku yimbelela ya emahlweni kumbe vuyimbeleri byi ya emahlweni.

Eka vaseketeri ni varhandzi va music kumbe va swa vuyimbeleri ndza kombela leswaku ri mi ndzi seketela hi ku xava CD ya leyi nga na tinghoma ta mina. Eka CD ya mina kumbe eka khamba ra CD ya mina mi ta ya mi ya ri kuma mi ta mi ya kuma xifaniso xa mina lexi xi kombisaka mavito ya tinghoma leti nga kona eka CD. Ndzi nga khensa ngopfu u u support ya n'wina na rirhandzu inkomu.

Ku yimbelela swi ya a hi ku phefula kambe ndzi nga vula leswaku van'wana va tirhisa ku yimbelela ku phefula kasi van'wana va tirhisa ku yimbelela ku dyondzisa. Ku na dokodela eka vuyimbeleri bya Xitsonga loyi a tirhisaka ku yimbelela ku dyondzisa ni ku phefula. Ni ta ka ni nga vuli vo tala kambe dokodela va tirhisa e vuyimbeleri bya vona ku dyondzisa swa vutomi, ni swa vukati, ni swa rihanyo hinkwaswo handle ka ku phefula.

Swi va onhela hi ndlela ya ku va va tikuma va ri karhi va tinyiketela eka swilo leswi nga ta ka swi nga va pfuni nchumu evuton'wini bya vona.

Yi na mbuyelo ya ku va munhu un'wana na un'wana u kota ku fikelela naswona ya fikeleleka naswona a yi durhi ntsengo ya yona swa yona swo tala munhu u kota ku rhumela hungu ro leha hi ndlela yo olova naswona yo koma swi nga khataleki na ku va u le kwihi.

Ndzi vona onge leswi va nga swi endlaka i ku va va nga paluxi ririmu ro humela handle kumbe ku ri rhuketela. Ndlela leyiwani ya ku rhuketela yi dyondzisa vana leswaku va hleketa leswaku ku vula swo karhi i ndlela leyinene kasi swi bihile.

Tinsimu ta gospel ti cincile hi ndlela ya ku va ti nga ha tali ngopfu ku ya eku push-a moya wa le hansi kumbe ku yimbeleriwa swo chavelela kambe ti tirhisiwa tanihi hi tinghoma to nyanyula kumbe ta vuhungasi naswona ta tlangiwa eka swin'wana na swin'wana. Swo fana na sweswi ku nga nkarhi wa mapiano maPiano ma mikisiwamikisiwa ma katsiwa na na gospel ma hundzuka risimu ro hungasa hi rona kun'wana kumbe risimu ro tlangiwa kun'wana na kun'wana hi mani na mani hambi a nga tshembi eka vukhongeri byo karhi.

Xa ku sungula ndzi nga cheka leswaku data leyiwani yi ta teka nkarhi wo fika kwihi ku va yi hela naswona yi tele ku fika kwihi naswona mintsengo ya kona yi hambana hi mikutlunya yo fika kwihi.

Tinetiweke to tala eka mikarhi ya sweswi kumbe vaxavisi va data va pfumela leswaku munhu a lomba. Ni nga teka yona yo lomba loko ku ve ni ta swi kota ku fikelela ku yi hakela loko n'hweti yi hela.

Hawa a ya hlayisekanga hikuva a ku na lomu ya kandziyisisiwaka kona ku kota ku ya hlayiseka naswona swo tala leswi swi kombisiwaka eka mavonakule a hi swona leswi nga le ku endleni ka mikarhi ya sweswi i swa khale. Eka nkarhi wa sweswi ndhavuko a wa ha landzeriwi ngopfu wj salela endzhaku ngopfungopfu wa Xitsonga ku katsa na ririmi ra Xitsonga.

Leswaku u kota ku tilulamisela ku xava rin'wana ro ngetela kumbe leswaku u tshama u swi tiva leswaku u faneke ku hlayisa mali yo xava rin'wana kumbe u tshama u swi tiva leswaku eka siku ra so ku ya fika eka siku ra so u ta va u nga ha ri hava data.

U fanekele u khumba lava pfunetaka hi swa tiakhawunti ku va va ku pfuna leswaku u endla yin'wana kumbe va ku sendela link, va ku rhumela link ya ku va u kota ku cinca password ya wena.

Leswaku u kota ku hlayisa data u swi tiva leswaku eka siku ro karhi u tirhisa data yo fika kwihi naswona loko yi fika ka nkarhi wa so a wa ha fanelanga ku ya emahlweni na ku tirhisa Wi-Fi, leswi nga ku pfunaka leswaku ri loko ku ri na masiku lama u u lavaku tirhisa data swa nkoka u kota ku yi fikelela kumbe u va u ri na yona.

I ku va mani na mani a ri na foni ya smartphone kumbe a ri na smartphone, kumbe un'wana na un'wana a ri karhi a kota ku fikelela selulafoni leswi endlaka ku ri data yi dingiwa hi vanhu vo tala.

Ku va hi endla leswaku vanhu va dyondzisiwa hi matirhiselo ya AI naswona va nga yi tirhisa njhani a leswaku yi va pfuna eka siku na siku na siku ra ku hanya, kumbe kun'wana na kun'wana lomu va va ka kona ku nga ha va mabindzu, ku nga ha va swikolweni, ku nga ha va ya emitirhweni kolomu na kolomo. Swi ga pfuna leswaku va kota ku katseka eka misava leyi yaka emahlweni yi fambisiwa hi AI.

Landzelela eka social media kumbe eka internet, ku nga ha va google kumbe Facebook kumbe Twitter leyi vitaniwaka X ka nkarhi wa sweswiwani.

Lexi munhu a faneleke a xi papalata i ku fambela kule ni ti-SMS to voyamela tlhelo rin'we, ti ti-call to voyamela tlhelo rin'we. Ni ku endla leswaku a nga tshiki a tivisile munhu wo karhi hi pin ya yena kumbe password ya yena ya foni ni ya app ya ya bangi ya yena. Leswi nga n'wi pfuna leswaku ri a pona eka vugevenga lebyi nga kona eka inthanete ni vayivi lava nga kona eka inthanete. Ni ku fambela kule kumbe ku papalata ti ti-link leti rhumeliweke eka ti-social media leti kombelaka leswaku munhu a a hoxa mavito ya yena ni swin'wana na swin'wana leswi fambelanaka ni na yena, ku nga ha va nomboro ya khadi kumbe swin'wana ni swin'wana.

Ti le nawini hikuva ni lava va pasisaka swa tipulatifomo letiwani va ti tirhisa ku fambisa swin'wana hi tona kumbe ku tivisa vanhu vo karhi hi tona. Na mfumo eka nkarhi wa sweswi wu na tona tipulatifomo letiwani ku tivisa vanhu hi mahungu yo karhi kumbe hi vunyanyuri byo karhi.

Ku va vanhu va nga ku va vanhu va nga ha xavi maphephamahungu leswi endlaka leswaku ti-journalist-i ti nga ha vuyeriwi hi nchumu kumbe swi tika leswaku ti fikelela vahlayi vo tala lava lavaka kandziyiso lowu print-iwaka.

Ku endla ti-program-i kumbe ku aka tiholo leti ti nga endliwaka leswaku endzeni ka tona ku va ku na tikhompyuta ni ti-Wi-Fi leti munhu un'wana na un'wana a nga kotaka ku ya eka tona a ya ti tirhisa loko a lava ku tirhisa ku endla swo fambelana na ti-digital-i.

I ku va u ri karhi u tirhisa tipulatifomo leti lavaka data yo tala ku ti tirhisa, ku nga ha va ti-platform to khuluka, kumbe tipulatifomo to tlanga hi tona tinsimu kumbe tingoma eka inthanete.

Ina swa koteka, kambe a swi koteki eka tiakhawunti tin'wana na tin'wana. Tin'wani ti va ti ri na swipimelo tin'wani ti hava swipimelo naswona tin'wani ti ya hi ku u hakela mali muni hi n'hweti.

Ndzi nga vulavula leswaku ndzi hleketa ehleketa ku endla nkhuvo wo tinyungubyisa kumbe wo tlangela ndhavuko wa Xitsonga, laha un'wana na un'wana a rhambiwaka leswaku a ta a ta pfuneta naswona a ta a ta tinyungubyisa kumbe a ta a ta humesela handle leswi a swi tivaka hi Xitsonga. Ndzi tivisa leswaku eka nkhuvo lowuwani Ku rhambiwa wun'wana na wun'wana loyi a nga na ntokoto ni vutshila leswaku a ta a ta wu humesela handle kumbe a ta ta dyondzisa vanhu hi wona.